Urhulumende angakhipha imali yokusekela abantu abatjha abanekareko kwezelimo begodu angavula namathuba wezefundo, afundise abantu abatjha ngokuqakatheka kwezelimo.

Ukungabi nenarha kwabantu abatjha kuyabalimaza khulu ngombana kubavalela amathuba wokwenza imali ukuze bakwazi ukuziphilisa. Abantu abatjha bangatjala phela, bavune, bathengise.

Iye, anele amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu.

Iphopho ikghona ukusiza amasotja womzimba begodu ivikela namagulo amanengi afana nomgomani.

Iinthelo ezitjalwakwezi umphakathi uyakghona ukutjala udle begodu bayakghona nokuthola umthunzi, njengomuthi weemperegisi siyawazi uthola umthunzi lapho.

Iperegisi sithelo esindilinga esinendumba ngaphakathi. Ungasithola ngemihlobohlobo singemihlobohlobo, amanye amaperegisi uwathole abovu, amanye atjheli.

Iye kuqakathekile bona abentwana badle imirorho ngombana imirorho ibasiza bonyana bakwazi ukubona kuhle, iqinisa namasotja womzimba namathambo emzimbeni.

Iye ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu. Asenze isibonelo ngenamune, inamune alifuni umuntu alidle ngamalanga ngombana lingagcina likuphatha kumbi, lingagcina likusonga indeni begodu lingagcine likuhlanzisa. Yeke zikhona iinthelo engafaneli umuntu azidle qobe malanga.

Urhulumende angakhipha imali, ukuze kwazi ukubonelelwa abantu labo abonelwe mawuruwuru eentjalweni zabo begodu urhulumende angabakhombisa enye iindawo lapho bangatjala khona. Abakhombise bonyana bangatjala kuphi bakwazi ukutjala, bakwazi ukuziphilisa.

Urhulumende angabavulela isikhwama sabo babodwa bese woke umuntu ofuna ukulima nofana osesemlimi osakhasako abawe isibawo kwarhulumende bese urhulumende ambonelele ngokumupha imali.

Awa, Abukarisi nakancani ubujamo babasebenzi bemaplasini.

Li-abhula, yibhanana, namune, ikhabe, liperegisi.

Iinthelo zivikela umuntu emagulweni ahlukahlukeneko.

Urhulumende angavula isikhwama sezeemali akwazi ukusiza abodade abanekareko kwezelimu begodu angavula namathuba nofana iindawo lapho abodade abanekareko bangasebenzela khona.

Iintengo zemikhiqizo yabosomaplasi kufuze zilawulwe ngibo ngombana ngibo ekufuze bathole isabelo emalini le abayenzako nje-ke kuyafuneka bonyana kube ngibo abalawulako ngombana nakungaluwulwa urhulumende bazakuthola okuncani khulu, njengombana sazi bonyana ngibo abaziphilisako, yinto abakghona ukuziphilisa ngayo le.

Li-abhulu, yi-strawberry, yitamati, nombela kanye nepremu.

Iye kukatelelekile. Woke umuntu esebenzako kufuze athole izembatho ezimvikelako.

Abahlali bemaplasini bayakghona ukusenga, bathathe ibiseli baphe abentwana badle nofana nabo badle, bayakghona nokulithatha bathengise ukeze bakwazi ukwenza imali.

Urhulumende angavula amahlelo kibomabonakude ukuze isitjhaba sikwazi ukubona yezelimo.

Abantu abatjha abaqhubeke bafake iimbawo bazawathola amathuba wezelimo.

Abososayensi kufuze baphe abalimi amaqhinga ukuthi bazivikele njani.

Iinwuruwuru iinwuruwuru zilimaza ifuyo, amatjani ayatjha, iintjalo ziyamotjheka.

Abalimu bafelwa yifuyo neentjalo zabo ziyafa.

Yistrubheri, yi-blueberry, yi-raspberry, yi-abhula nepiyere.

Marobazibukhali, mtholo, mtswiri, i-jacarada nefe.

Ngombana intengo yeembaseli iyabiza eSewula Afrika nje-ke ukudla nakho kuyabiza.

Umuntu angafaka ukudla ekuzomsuthisa babalekele ukulahla ukudla begodu njenge mirorho le bantu bangathoma mhlambe bayomise bese bayibeke, njalo bangakghona ukonga ukudla.

Iye kunomthelela omuhle ngombana bakhona abalimi abakwazi ukukhiqiza amawayini ngeenthelo.

Zinengi.

Iye ziyawavula begodu manengi khulu amathuba womsebenzi enarheni yeSewula Afrika nasiza kwezelimo.

Sithelo esibovu, esinamanzi ngaphakathi.

Sibathinta khulu ngombana sibamotjhela iintjalo, sibabulalela nefuyo.

Kufanele babaphe i-iri elilodwa.

Linamune namarula, ngizo ezitholakala enarheni yeSewula Afrika kwaphela.

Ngurhulumende nongqongqotjhe wezamalimo nobukghwari.

Ivikela umzimba emagulweni ahlukahlukeneko.

Bahlangabezana nokuthi iimvuno zabo ngamanye amalanga bazithola zifile nofana kuvuke imimoya, amazulu amotjhe ngesikhathi sokuvuna, uthole iimvuno zabo ezinye zimotjhekile ngaphakathi ezinye zibolile.

Kutlhogeka kwamanzi. Uthola nemasimini komile, iindawo zoke zomile.

Urhulumende kufuze avule eze namaqhinga wokobanyana amanzi angongiwa njani. Kube neendawo lapho kubekwa khona amanzi, kubulungwa khona amanzi, ukuze kube namanzi.

Awa, akekho umuntu kufuze asebenze ngamalanga wokuphumula. Woke umuntu unelungelo lokuphumula la eSewula Afrika.

Mnombela nomvilo.

Mazambane nebhatata, lezonthelo ukatelekile bonyana uzipheke ngaphambi kobanyana uzidle.

Abantu ukuze bonge amanzi kufanele bavase izembatho zabo ngesikhathi esisodwa kungabi nomunye ovasa ngesinye isikhathi, omunye avase ngesinye isikhathi. Ukuvasa kwabo izambatho ngesikhathi esisodwa kuzokonga amanzi begodu bathele amanzi ngemigqomini, bangaberegisi amanzi agijima epompeni.

Awa akukaphephi bangalimala.

Sithelo esi-brown ngokombala, nawungathi uyasiqalisisa khulu ungathi li-peanut, intongomani.

Mengu, i-avokhado netamati.

Abantu abahlala emaplasini bahlala kuhle. Bayatheza, bayalima bayasenga, zoke izinto bazithola ngobuduze.

Ebhananeni uthola i-Vitamin A.

Iye kuqakathekile begodu kulungile ngombana amabhanana la, iinthelwezi ziyabasiza bonyana baqine, imizimbabo iqine, amathambo la angabi sibaga.

Abalimi bangasiza ngobanyana bafunde kabanzi ngokuqakatheka kokuzivikela amatjhugutjhugulweni wobujamo bezulu. Bangafunda amaphephandaba bahlale bazilungiselele qobe malanga.

Iye kuqakathekile bona abantu badle imirorho ngombana umrorho unama-protein nayo i-carbohydrate, inezakhamzimba ezinengi.

Abantu bakade bebakhamba bathathe umgqomu bayemlanjeni bokukha amanzi babuye bathele ngemafajini. Bebanganazo iindlela zokonga amanzi kodwana bebaregisa umgqomu nefaji ukonga amanzabo lawo abawathole ngaleso skhathi, bawaberegise, bayokha amanye godu.

Urhulumende angakha amadamu nofana akhe imithunzi ezokwazi ukuvikela amadamu bonyana angatjhi.

Abomma abazithandi zelimo sebakatelelwa sisimo.

Awa abanazo abasebenzi bemaplasini bavamise ukuthola urhelebho kibomakhambangendlwana.

Urhulumende angafaka amakghonofundwa amanengi emayunivesithi njengokuthi akghone ukufundisa abafundi ngezokulima kuthi ukulima kuthonywa njani njengombana sazi bonyana bakhona abantu abangakghoni ukulima.

Isipinatjhi sipha umsoco emzimbeni, sikwazi nokuvikela umzimba emagulweni amanengi.

Mnganami uDudu Comfort Masango, nguye owawonakalelwa masimu ngenca yomtjhiso, isivuno sakhe safa soke ngenca yomtjhiso.

Iye anele urhulumende uzama ngeendlela ezinengi ukuthuthukisa abomma nelutjha kezelimo weSewula Afrika yeke amahlelo lawo anele.

Ikiwi sithelo esindilinga ngokombala.

Awa abazuzi ngokulingana emnothweni welizwe leli. Bakhona abazuza khulu bakhona abazuza kancani.

Amanzi wemadamini wangekhethu angcole khulu, neenkomo zingena ngaphakathi, umphakathi uvasela khona, iinkomo zibuye zisele amanzi aneensibha nje-ke ayikho into ehlanzekileko lapho.

Iye urhulumende unawo amahlelo wokuthuthukisa zokulima. Uwavulile begodu uwavule qobe mnyaka, uwavulile nanjena uthuthukisa zelimo.

Iye ziyakghona ukwanelisa iintjalo ngamanzi. Urhulumende nofana abalimu ezinengi zokusezela iintjalo emasimini. Bathole imitjhini ma-drone kuze bakwazi ukusezela nje-ke imitjhini le idlala indima ekulu emasimini ngombana iyakghona isimu yoke nofana ingaba yikulu kangangani i-drone izokwazi ukuyisizela.